Ee, insurance e kile ya nhlalosetsa dintho, tsa leano la bona, le diqhalelano ka theko ka botlalo. Mme ke ile ka utlwisisa tsohle tse neng ba nhlalosetsa tsona. Ka ha motho ya neng a nhlalosetsa tsona wa insurance, o ne a nhlalosetsa tsona ka botlalo le ka puo eo ke kgonang ho e utlwisisa. Ha ke ne ke na le dipotso, ke ne ke mmotsa, mme o ne a nkaraba hore ke utlwisise.

Ha ho nke metsotswana e mengata ho hlakola pin ya hao ha o se o e lebetse. Ho na le thebana leo bao sielang lona ha o lebetse pin ya hao. E be ba o sendela link email-ng ya hao. Hore o tsebe ho etsa pina e ntjha. Ebe hape o kgona ho iketsetsa o le mong.

Ho fumana UIF, o lokela hoba le nako e telele ya ho ba le thuso. Ho akaraletsa nako ya ho ba le mosebetsi. Le ho kenya kotara ya hao, ya ho sebetsa. UIF ha e, ke nahana ha e lekane ditlhoko tsaka tsa kgwedi le kgwedi. Hape ha ke tsebe hore o fumana dikgwedi tse kae ha o thola UIF.

Ke kopa o nthuse. Ke batla ho tseba ka tsela e bolokehileng le e bonolo, eo nka e sebedisang ho tsamaisa tjhelete yaka, ka ha ke nka leeto la ho ya England. E be ditsebiso le mokga kapa tsela e o nka e tjhentjhang tjhelete yaka ke efeng? Ke kopa thuso ka tsena.

Ke sebetsa bank-eng, mme ke thusa batho ho bula account ya phumelo. Ho motho eo le mohlokomedi, ke tla mo hlalosetsa hore ke bula account ya phumelo bakeng sa ho kenya tjhelete, ha se a ya pension-eng. Ke tla etsa bonnete ba hore ba dula ba kenya tjhelete ka dinako tsohle. Ka nako e nepahetseng ho fihlela ba ya pension-eng. Ke tla ba thusa ho fumana ditaba tsohle tse hlokahalang bakeng tsa ho boloka tjhelete e bolokehileng. Ke ba tsebise ka di-interest, tse teng tseo bank-a e fanang ka tsona.

Ke tla qala ke bolella motswalle wa ka hore o tlameha hore, a be le app ya mobile banking founung ya hae, mohaleng wa hae. Hore atle a tsebe ho kenya tjhelete ya hae, ka hara bank-a ya hae. App e na a tlabeng a nang le yona, e tlabe e bontsha tsohle tse ka hara bank-a ya hae. E be ke a mo bolella hore o tla etsa ntho e bitswang ka hore ke cash send. E o nkgono wa hae a tla e thola Pep, kapa bank-eng ha a ya a lo ntsha makgolo a mahlano a hae bank-eng. Sena se molemo e bile se bobebe, hao hlokehe hore o bo o ye bank-eng ho lo etsa sena empa o ka se etsa o le mong ka mohala wa hao.

Ha moreki a re o fokola ka tjhelete, empa a hloka thuso ya bongaka. Ke ka mo eletsa ho batla mekgwa, e meng e ka mo thusang ho fumana thuso ya bongaka ntle le ho qoba ho isa tjhelete ho fumana disebediswa tsa yona. Ke ka mo eletsa ka hore a batle insurance ya bo ngaka e tlase. Ho na le dikonteraka tsa insurance tsa bongaka tse ka tlase, ho fumana tlhokomelo ya bongaka ka ditheko tse tlase kapa ditifiso tse hlophisitsweng. Ke ka mo tataisa ho batla sehlahiswa se ikamahanyang le ditlhoko tsa hae le maemo a hae a tjhelete. Ke mo eletsa tsena hobane hore bothata ba tjhelete ha bo fele. Ke ho lahlehelwa ke tlhokomelo ya bongata ya bongaka. Mme ke batla ho mo thusa ho fumana di tharollo tse tla mo thusa ho fumana tlhokomelo ha a e hloka.